Heyi, oku kutya sikutyayo kufasti. Akulunganga kuba kwenziwe ngezinongo ezingayilungelanga imizimba yethu. Iyongeza ke loo nto kwizifo ezikhoyo ezinintsi, zizinto ezi esizityayo thina singabantu. Kuba kaloku ezi zinto zikhawulezileyo azikhuliswanga kakuhle, zikhuliswe ngokugxama. Nezinto ezenziwa ngayo, aba matshini benza ngawo iye yongezelele kwizifo esizifumanayo. Kunaxa ngokuya bekusityiwa ukutya kwesiNtu, kuba ukutya kwesiNtu kokona kona kulungileyo nalapha ezondlweni zakho.

Izinxibo zasemcimbini yimibhaco nendlela eyenziwa ngayo ke imibhaco yesiXhosa yehlukile. Ibalulekile ke laa nto yoba xa kukho umcimbi unxibe ngokokuhlonipha, ube nesidima esihloniphekileyo. Zezona nto ke ezinxitywayo ke ezo emicimbini, imibhaco yethu. Kodwa kwixesha langoku abantu sebezenzela nje izinto zabo ezingabukekiyo kakuhle nezichitha isidima sethu singasabonakali.

Ndiyawutya umvubo and ndiyawuthanda umvubo and ndicinga uba umvubo unesondlo kakhulu kuba kaloku amasi avela enkomeni zethu. Awaxutywanga nezi zinto zinintsi zikhoyo, xa ephuma enkomeni aphuma eserayithi efreshi ukwazi ukuzenzela and ke ngoku umvubo, amasi iyafikeleleka. And ke ngoku amasi awanayo nje into enokunyanzela okanye mhlawumbi ekunokongeza empilweni yethu uba izibone seyisengcupheni.

Umahluko mnintsi kakhulu kulutsha langoku kunolutsha lakudala. Imbeko nentlonipho nje ngowona mahluko wokuqala. Abantwana bangoku abanayo intlonipho, kudala umntu omdala xa udibana naye ephethe iplastiki uye umphathise ungajongi nembuyekezo yoba uzofuneka abhatale imali. Hayi, uyathunywa ungumntana funeke wenze le nto funeke uyenzile. Abantwana bangoku, imbeko nje abanayo abamazi umntu omdala, abamazi umntu. Uba uyabathuma evenkileni okanye ufuna bakuthathele iplastiki bazofuna uba ubhatala ubanike imali, kubekho imbuyekezo, abakwazi nje ukunceda uba bancede. Naxa umhlawumbi udlula endleleni abantwana bakwazi ubulisa, kodwa umntana wakudala uyayazi uba xa edlula emntwini funeka abulise, umzali ngumzali wakhe naye.

Owu, ubalulekile ke umntu oyindoda kuba kaloku ukhuseleko luba khona xa kukho umntu ongutata ebomini bomntana. Umntana uyafunda ikakhulu ongumfana. Kulapha afunda khona ukuziphatha nendlela yokukhusela, akhusele ifemeli yakhe. Ibalulekile ke indima yomntu ongutata kuba kaloku utata yintloko, umntana ufunda ukuba yintloko, ufunda nokuziphatha nokhula emntwini ongutata, oyindoda.

Ebusika kunzima ngoba kaloku ubusika bunengqele, bunemvula. Loo nto leyo yenza ukuba nabo abantwana xa behleli phayana emabhomeni wabo bangakhuseleki, bakwazi ke nokufunyanwa yimimoya ebandayo, nazimvula. Nto leyo iza kwenza uba bagule baphathwe imikhuhlane. Yeyona nje ingekho mnandi ngasebusika ngoba ebusika kuyabanda neqabaka iyalala ebusika. Yho, nje kunjalo.

Okokuqala, xa upheka ipapa funeka amanzi uqiniseke uba amanzi abilile, arayithi for alungele uba mawupheke ipapa. Nendlela lena uzawupheka ngayo le papa yakho akufunekanga ungafaki umilimili omnintsi. Funeke uyizamise ke, uyizamise ungayiyeki uba mayiqine kakhulu. Funeke uyigade uyijonge kwenzela uba ingatshi nokutsha.

Kubalulekile umbhiyozo woba ubekho usapho, lubhiyoze umcimbi wokubulela kunye nosapho lwakhe. Kuba kaloku izinto zinintsi ezenzekayo and ke ngoku njemba zinintsi into ezenzekayo amaxesha woba sibe ngumndeni sihlale sonke anqongophele. Ngoku kuyafuneka ke uba naxa unezinto zakho okanye ufumene izinto ubulele nakusapho nangenkxaso. Ngalo lonke ixesha ubulele uba ucelile, izinto zakho zenzeka. So, kunyanzelekile ke ukuba ubulele.